Izinzuzo zokufunda ku-nthaneti, ukufunda kwi-inthaneti kunika abantu ithuba lokufinyelela imfundweni noma ngabe bakuphi, lokhu kuyasiza kakhulu abantu abahlala ezindaweni ezikude noma abangakwazi ukuya ezikolweni, noma emayunivesi. Izinselelo zokufunda ku-inthaneti, hhayi wonke umuntu uyakwazi ukufinyelela ku-ithaneti, uchumano olucinile lwe-inthaneti futhi abanye abakwazi okungadala ubunzima. Ingakho ku-inthaneti kunamathuba amangalisayo. Kubalulekile ukuthi kufundiswe izindlela zokuthola i-inthaneti ezindaweni zonke nasezikoleni.

Uhlelo lokufaka i-Wi-Fi yamahhala ungaba nomthelelo omkhulu ekuthuthukiseni amabhizinisi noma osomabhizinisi endaweni yakithi. Okokuqala, lungandisa ukufinyelela kwamakhasamende. Amakhasamende amaningi ayathanda ukuhlala ezindaweni ezinoxhumano lwe-inthanedu, okusho ukuthi izindawo ezifana nezitolo zokudla, izindawo, izindawo zokusebenza ezivulekile nezitolo ezincane, zingadonsa abantu abaningi. Lokhu kungakhuphula ukuthengisa kanye nokuba khona kwabantu kule ndawo, kuthi bazothenga.

I-three-G inikeza isivinini esiphakathi esivumela abantu ukuthi baphathe amavidiyo, izithombe nemiyalezo ngokushesha, kodwa isivinini sayo singciphile uma kuqhathaniswa nezinye izinkundla. I-four-G ithuthukisa kakhulu isivini se-three-G inikeza ukufinyelela kwe-inthanedi ngokushesha okwenza kube lula ukwenza imisebenzi efana nokusakaza amavidiyo aphezulu, ukudlala imidlalo noma ukuqhumana nabantu nge-video calls. I-five-G iyo eshesha kakhulu kunazo zonke, isivini se-five-G sifanele ngokuthi sona siyashesha kakhulu.

Ububi bokubukela amamuvi ku-TV yesathalayithi ukuthi isibonelo, izitishi eziningi zibiza imali ephakeme futhi kunesikhathi lapho isiginali engabambi khona iba buthaka, uma isimo sezulu singesihle. Kube nobuhle futhi bokubukela amamuvi ku-TV yesathalayithi ukuthi uyakwazi ukubukela amamuvi amaningi, izindaba nezemidlalo, namapopayi. Umngani wami ngamgcugcuzela ngokubukela amamuvi kuthi abukele ku-streaming live platforms, lokhu kumnikeza iskathi sokuthi akwazi ukubukela amamuvi ezindaweni ezihlukahlukene ngeskhathi .

Amaciko asebenzisa izinkundla zomculo nezamavidiyo ukukhulisa ukuthandwa kwawo ngezindlela ezihlukene ezisebenza kahle, abasebenzisa amapulatifomu afana no-YouTube, Spotify ne-Apple Music ukuze bathole ezethemali eziningi emhlabeni jikelele. Lapho bangakwazi ukukhulisa ukwaziwa komculo wabo, ngaphandle kokuthembela kuphela eziteshini zomsakazo noma kuma-TV, amasiko asebenzisa imithombo njenge-Instagram, TikTok ne-Twitter, .

Izimiso ezimqoka zokuvikela abathengi umfihlo wedatha, abathengi kufanele babe nolwazi lokulawula indlela idatha yabo eqoqwa ngayo, ukuphepha kolwazi, izinkampani kumele zisebenzise izindlela ezicinile ukuzovikela idatha yabasebenzi . Imithetho evikela abathengi GDBR, General Data protection, ne-POPI, Protection Personal Infomation Act ne-Consumer Protection Law, ezahlukene ezibhekelela ukuvikela kwabathengi .